Ngokuthi ngikhulume nalabo esisuke sisebenza nabo noma angithi laba engisuke ngisebenza ndawonye nabo ukwabelana ngolwazi. Ngingenza isikhathi sokuthi sibe nabo sikwazi ukuthi sihlele imihlangano sihlangane sixoxe ngokuthi singase singenza kanjani ukuthi sibe nezitshalo ezi-right ezizoba-ke ezizoba umphumela omuhle. Izinzuzo esingazenza noma ukubambisana ukuthi zonke izinto sizenze ngesikhathi.

Bengaqinisekisa ukuphepha ngokuba bahlale benza amathina wabo ehlanzekile ngaso sonke isikhathi. Baphinde ukuwabamba noma ukuwasusa baxwayise kubantu. Kuzomele bazi ukuthi bahambisa angeke abe nezinkinga endleleni abe ney'nkinga ukuthi angaze alimazeke agcine ukudla kuba nezinkinga.

Yebo, ngake ngaba sekushiseni kwedlulele enda mangike kushiseni okwedlulele angizizwa kakuhle kwakona ngoba akufundeki uthisha uwumuzwa so usuke kufana nokuthi awukho kulelo class noma kulelo gumbi. Into abay'fundayo ngeke ingene noma uyizwa koda ayihlali emqondweni ukuthi ilungele ukuthi usazoyikhumbula noma ikhumbule yonke. So ukufundela egumbini elishisayo akukho kuhle ngoba akuhambiselani nomqondo ukuthi usungafunda ngoba unaka ukushisa kuphela.

Ukuvuna ngesandla ungasho ukuthi kuhle kubi koda kuhle ngokuthi uvune izitshalo ngawani okusho ukuthi ngeke uze uzirobhe zonke izitshalo ozivunayo zifuna kahle futhi izitshalo ozivunile zizoba ningi. Kanti uma uvuna ngomshini, yebo wona uyashesha awusebenzisi amandla, ngeke ukukhathala, kepha uma uvuna ngomshini ezinye izitshalo uyazibulala.

Kubalulekile ukuthi imfuyo yakho igonywe ngoba iba nezifo, kushuthi imfuyo yakho ingagcina ishona ngoba iba nezifo. So uma kubalulekile ukuthi uyigome ukuze izonqanda lezo zifo. Kulezo zifo ukubanda ukubandakanya ukuthi zingafutheka noma zingagula zingathola amakhaza lonke uhlobo lwesiguli isilwane eba naso zingaba naso, kepha uma uzogoma azibi nazo lezo zifo.

Mngani wami akukho kuhle neze umuzi izitshalo konke indawo yasekhaya iyathathwa. Bathi bafune ukuyeba kabusha, ukuyihweba kabusha. Lapho yonke into esengizisebenzelile yonke into ubaba ayisebenzelile yonke into umkhulu nogogo asebey'sebenzelile izoshabalala. Shuthi umndeni anginawo indawo yokusebenza anginayo ngiphelelwe umsebenzi engiphelelwe iyona yonke into kushuthi kahle kahle impilo yami iyashabalala njengamanje.

Ngingakhetha i-hydroponics ezokhulisa isitshalo sami sibe sikhulu futhi sibe side. Ngingakhetha shuthi i-hydroponic le engeke ibe nezici eziningi njengokuthi izobe idonsa ugesi omningi noma idinga abantu asebenolwazi olunzulu ngokuthi isebenza kanjani. Ngeke ngikhethe leyo, ngizokhetha le ezobe ilula ukuthi ngiyisebenzise, kodwa ezobe yenza isitshalo sami sibe side futhi sibe sikhulu sisheshe ngokukhulu.

Ngicabanga ukuthi izilwane ezisebenzayo noma ezisiza abantu nazo kumele zibe zingasetshenziswa nsuku zonke, noma sekungaba nsuku zonke kodwa hhayi isikhathi sonke, ngoba nazo ngiyacabanga ukuthi ziyaphila nazo. Nazo ziyaba nokuthi ziyafsa ukuthi ziphatheke kahle ngoba nazo zizoguqula phela angdlali nje luhlezi nje wena wasebenza aweqi uba i-slave hhayi akukho right ey'lwaneni lokho.

Mngani wami lezi tshalo lezi ezikhiqizwe i-GMO seyaba wona usizo kodwa futhi zinawo nawo umthelela omubi. Kuyikona ukuthi asiwazi kahle umthelela omubi, kepha siyazi ukuthi zona ziyakhiqinizeka kalula, ngeke yiphele ngoba zihlezi zikhiqizeka noma kungathiwa iyiphi isizini yonyaka. So asazi ukuthi into ekanjani koda zona zi-right ngokuthi siyadla zisikhiphe ukuthi sine-eneji ama-nutrients nayo yonke le nto, kodwa inkinga ukuthi asazi ukuthi le nto ingathatha isikhathi esingakanani ukuthi isi-affect-e thina i-health yethu. Ngoba phela nathi sabantu siyaphila asazi ukuthi kuzophila kuzoba kanjani ngoba zinanama-aleji lezi nto.

Mina ngabona ngoZenani Msweli ukuthi into uma uyithanda iyenzeka. UZenani Msweli wathatha umhlabathi ekade singawucabangi nje ukuthi kungase kutshaleke kuwona wawushintsha yena waqasha iy'moto zawuchelela waqasha abantu bachela, walanda kuthiwa le zinto ini amasimba enkomo wawafaka emhlabathini wavunda umhlabathi wase umhlabathi loyo usuba esimeni sokuthi ukulungele ukuthi utshale. Into uma uyithanda nje ungayenza ngabona ngaye uZenani Msweli ongumakhelwane wami.

Makhelwane kulula kakhulu ukuvikela izinambuzane ensimini. Isikhathi esiningi nje uma uzohlezi uzihlole iy'tshalo zakho uzenza ukuthi zingabuni njalo wena uma kukuthi ziyaqala ziyabuna uyasikhipha lesi esibunile noma esinenkinga usikhiphe iy'nambuzane lapho ngeke zibe khona ngoba zibakhona uma kuwukuthi zibona into ebolile. So manje wena isitshalo sakho uma sinenkinga sesibolile noma sibunile zizobakhona iy'nambuzane lapho. Ukuhlezi ulima uyilimi ilona yakho insimu yakho, hhayi lapho zizohlezi nje ku-right ensimini yakho zingekho iy'nambuzane noma ufake amathrephu yah lapho ufaka khona amanethi hlampe kungaba amanethi lawa azozibamba amancane uwafake around ilona yakho insimi yakho.

Ezinye ezinye iy'ndlela zokupakisha ezisekelwe vele nasemaphepheni eziqoshiwe ezokuthi usebenzise izinto eze-recycle-liwe. Mhlampe izinto ezikuma-recycling mhlawumpe kanje mhlawumbe amakhalibhothi mhlampe kungaba izinto ezi-eco-friendly yabo. Zonke lezo zinto, mhlampe ngathini kumele uyazi futhi nendlela zokupakisha ukuze iy'tshalo zakho zingeke zidemejeke yonke nje leyo nto.